Nna hoya ka nna nka ba thusa basebetsi ka ho ba tsamaisa ka koloi ya ka ho ya mosebetsing ebile nka ba koleka mahaeng a bona moo ba dulang teng hoba fihlisa moo ba sebeletsang teng, le hona ho ba lata mo ba sebetsang kgutlela mahaeng a bona ka tsela eo, e tla kgona ho ba thusa basebetsi hore ba seka ba le mathata ka taba tsa ho palama hore ba kgone ho finyella mesebetsing ya bona ebile ke tla netefatsa hore ke ba fihlisa ka nako e le hona tsela hape hore ke ba thuse hore ba fihle ka nako mosebetsing.

Ke buisane le mokganni wa tekesi ka taba ya seemo seo ke iphumane ke le hare ho sona mo leng hore ke ne ke dutse hodima engine ka lebaka la hore nna ke na le mmele mosesane. Ka hoo ra fumana tumellano ya hore ke tla patala tjhelete kapa hona ho lefa tjhelete e sa fellang le hore e bile a leke tsela tse ding tse leng hore di tla etsa dintho di kgone ho ba bobebe a fumane yona mosamo o lo reng o tla dula hodima engine ho etsa motho ya palameneng a kgone ho dula betetshana ka hara tekesi ya hae.

Nyoloho ya bona e nka ama hampe hoya ka ditshebeletso tsa bona, ka baka la hore batho ba dibese ha ba netefatse hore dibese tsa bona di maemong a matle. Ke ka hoo ka nako engwe o fumana rona bapalami re ithola re le ka hara mathata, mo lore sale motho a emetse bese ho tloha hoseng, a itokisetsa ho ya mosebetsing ka yona, mo leng hore ha e kgone ho fihlella ka nako, ke ka mole re iphumana jwale re sa hlole re fihla ka nako mesebetsing. Ba bang ba ba batho ba lelekuwe ka yona taba ena hobane dibese tse ding ha di mo tseleng. Tse ding bile ha di a fumantshwa tlhokomelo e nepahetseng.

Bonneteng ke ikutlwa hampe e fela motho o tla tlameha ho utlwisisa hore mmileng hona le melao, e le hore e tla tlamehile motho a e latele mme ae hlomphe ka o dibese di nka nako ho finyella mo tlameha di ye teng. Le ka lebaka la hore le mokganni le ena o tlameha ho latela melao e nepahetseng. Ka mokgwa a kgannang bese ya hae ka teng.

Ke ka qala ho ba amohela ka mona ka Soweto Vilakazi Street ke ba bontsha moo mo presidente wa rona ana a dula teng, ke ba bontshe le hore tulo ena ho tlile jwang ebe ka mokgo e leng ka teng le kajeno ke ba tlose mo, ke ba ise ka toropong ya Johannesburg, mme e ntse le hona hape ntse ke ba hlalosetsa hore ho tlile jwang toropo ena e be ka mokgo e leng ka teng le dintshetso pele leka mokgo e bang le diphetoho ka teng ho ya ha nako ke ba bontshe ditshwantsho tse fapaneng, ke ba tsebise tsohle tse etsahetseng naheng ya rona.

Sa bohlokwa ha ngata monate wa tekesi hape ho ya ka ka mokgwa o dutse ka teng ha o lo le hore o dutse ha monate, sa bobedi la hao le hore le mokganni a kgannang o kganna ka tsela e nepahetseng wa lokoloha moyeng. Ke yona hape ntho e etsang hore o sa hlole ebile o batla ho theoha ka hara yona ka mokgo o kgathetseng teng ka baka la hore o kgutla hona mosebetsing. Ka nako engwe le mmino o bapatswang ka hara tekesi eo ke yona hape o etsang hore o se ka batla ho theoha o ka utlwa e ka re o ka batla ho palama taxi eo le lololo.

Madume ha Bolt ke a le dumedisa ke letsa tjena ke le e mong ya batho ba bane ba palame Bolt. Ke rata ho phamisa matsoho, ke boletseng tje ka mokganni oo ne ke palame ho ena, e leng ena mokganni na nkamoetseng ka matsoho a mofuthu. A kgonne hore a buisana le nna hantle, a kgone ho ntshware hantle ho fihlela leeto la ka mo le fellang teng ebile motho ya leng hore o kgone ho buisana le batho ba bona hantle ebile o kganna ka tsela e makgethe, o latela le melao ya ditsela. Ke ka hoo ke ne ke ikutlwa ke ne ke phephile ha ke tsamaye le ebile ke mo tshepile ka tsela eleng hore a kganna yona ka teng mme ke rata ho lebisa tanki le diteboho ho yena.

Bonnete ba tekesi imetsweng ka lebaka la ba palame e kenya bophelo ba motho kotsing le ka ho le leng la lebaka ke hore ha motho a tswa mo yang teng a batla ho palama yona, o palama ka nako a tseba hore o tatile e fela re sa nahane ka mokgo bo ka kenya motho kotsing ka teng, hona mmileng dikoloi tse ngata tse tsamayang ho fumana le kotsing and e sitana ho tlala ha batho ka hara tekesi ha le ka ha e ka kena kotsing tekesi eo le tlo iphumana le le ka hara mathata kapa hona ho lemala ha bohloko bakeng sa ho tlala le ho pitlana ka hara tekesi eo. E bile le ha o le jwalo le molao, o ke ke wa kgona ho thusa bao ba lemetseng hobane ho tlotse molao ka ho tlatsa tekesi yona eo re tsamayang ka yona.

Taba ya ho hirisa makoloi ho tswela bahahlaudi molemo, ka baka la hore e ba tsela e ngwe hape ya ho iketsetsa tjhelete e bile ya thusa hobane ha re se koloi ba tsela e leng hore o tla kgona ho ka yona le ho thusa bao ba le hore ba na le hloko ya koloi le bona bahahlaudi le ha ba hira dikoloi ho ya ba thusa hore ba sebedise tjhelete fatshe sa ditjhelete bakeng sa e sitana hona ho rekana le koloi ebile e turu.